Tshibugwana tsha tsha mbulungo a tshi tou farea ngau ralo na nga uri u a wana tshi tshi khou ḓura. Tshi vha tshi khou ḓura, vhaṅwe vhathu a vha koni u tshi swikelela vhaṅwe vhathu a vha a kona u tshi swikelela. Ndi hafha hune vhathu vha ḓo fhedzisela vha so ngo u kona u ḓi wana vha nga ngomu vha tshi khou tamba tshibugwana hetsho. Zwino u tandulula hezwo zwithu ndi zwa uri muthu a ṱambe tshibugwana tshine ene muṋe a ḓo kona u tshi swikelela, nothi a tambe tshibugwana tshine havha vhaṅwe vha vha vha khou tamba tshone and tshine ene muṋe a ḓo kona u tshi swikelela.

Zwine nda nga vha eletshedza zwone ndi u vha ṱalutshedza uri musi muthu a tshi khou tamba tshibugwana, ha fhela tshikhala tshingafhani kharali hoyo muthu a so ngo vha na a so ngo dzhakiwa hafho hayani. Vha ḓi ita vha tshi vhuisa vho tshelede i ne i ḓo kona u vha i khou kona u mu thusa nga kha zwiṅwe zwithu. Maybe after ho no fhela minwaha i ne ya fhira miṅwaha minzhi a sa khou weliwa, u a ḓi fhiwa nyana tshelede i ne a ḓo vha a khou i shumisa kha zwiṅwe zwithu na nga uri vhathu vhanzhi vha fhedza dzi tshelede dzavho vha tshi khou tambela zwipuku vha sala vha sa khou ita tshithu hafha vhutshiloni.

Zwine wa tea u zwi dzhiela nṱha ndi zwa uri iyo medical aid i ḓo kona naa u khavara vhathu vhoṱhe vhane iwe wa khou ṱoḓa u vha khavara. Futhi na tshumelo dza hone dzi ḓo kona u vha dzi tshi khou fusha naa zwi tshi ya phanḓa, ende futhi tshiṅwe tshithu ndi tsha uri iyi medical aid kharali iwe wa sa dzhakiwe afho hayani, i a kona uri i u fhe naa tshelede murahu. Not yoṱhe mara tshelede i ne iwe wa nga kona u vha u khou kona u ḓi fhaṱa ngayo afha vhutshiloni.

Sa izwi musi muthu o renga airtime nga bannga i sa kone u humiselea murahu hanengei kha bannga. Ndi khwine u amba na vhathu vha ne vha khou ṱoḓa airtime, wa vha rengela airtime iwe wa kona u vha u tshi khou vhuisa tshelede yau kha bannga nga zwiṱuku nga zwiṱuku.

Tshi tsireledzo ya masheleni a i ngo to u khwaṱha nga u to u ralo na nga uri vhunzhi ha vhathu vha dzula vha tshi khou gungula uri dzi tshelede dzavho dzi dzula dzi tshi khou ṱuwa. Zwi tshi ya nga maanḓa kha vhaaluwa na nga uri vhathu vha vha dzhiela badi vha dzhiela dzi vha dzhia dzi founu dza vhaaluwa, vha ya vha vha khou ḓo vha pangele airtime vha kona u vha vha tshi khou dzhena kha dzedzi dza dzi bannga dza dzi internet, vha tshi khou panga zwidodombedzwa zwavho hanefhaḽa nga ngomu.

A zwo ngo tsireledzea na luthihi uri muthu a tshimbile o fara gwama ḽa masheleni musi a tshi khou ya kha maṅwe mashango. Ndi hafha hune u ḓo wana muthu a tshi khou swika a vha a tshi khou dzhiwa a tshi khou dzhieliwa heiḽa tshelede yoṱhe nga uri hafho hune a khou ya hone ha u ḓivhi na vhathu vhane a khou ya hone hafho ha vha ḓivhi ende futhi vhathu vha ḓo swika vha u fhura vha vha vha khou amba nga luambo lune na iwe muṋe a u to u lu pfesesa zwavhuḓi.

Ee, hu tea u vha na pfunzo nnzhi uri muthu ene muṋe a kone u zwi ḓivha uri a tshi dzhena kha hetshi tshikolodo, u khou dzhena a u ḓo tshi badelisa hani, u ḓo zwikona naa i zwi zwine ene mune a khou ṱoḓa u ita zwone. Na nga uri vhathu vha so ko u renga zwithu nga zwikolodo, musi hezwi vho no renga ndi hafha hune vha kona u vha vha tshi khou wanulusa uri vha nga si kone u zwi swikelela hezwo zwithu.

U renga airtime nga bannga zwo tsireledzea vhukuma eh ndi a fha thu u shumisa hanefhaḽa kha bannga uri u kone u nwala dzi nomboro dzedzo dzine iwe muṋe wa khou toḓo u rengela khadzo airtime. Wa checker wa fhedza wa nwala zwa uri u khou toḓa airtime ya masheleni mangafhani, zwi tshi bva afho iwe muṋe wa kona u renga. Zwa vha zwo tsireledzea hanefho mara kha vhaaluwa ndi khwine uri vha tou ya vha tou renga airtime hanengei tshiphadzani lune vha ḓo kona u thuswa nga vhaṅwe vhathu.

Ndi zwa ndeme nga uri musi mushumo wo no fhela muthu vhashumi vha ḓo kona u wana tshelede huṅwe fhethu i ne tshelede vha ḓo kona u vha vha tshi khou i shumisa. Sa izwi mushumo wo no fhela uri vha ḓo kona u vha vha khou ḓi khwinifhadza vhumatshelo havho phanḓa, u a kona u renga zwiḽiwa na hayani na u ḓi ṱhogomela zwavhuḓi.

Musi muthu a tshi khou ḓo vula funeral cover, ndi khwine u to u ya hanefho hune wa khou ṱoḓa u yo vula hone u vhudzise. U fhedze u ye huṅwe futhi u vhudzise u swikela iwe muṋe u tshi ḓo kona u wana yone iṋe i ne wa ḓo kona u i swikelela na i ne ya vha i tshi khou u takadza.

Heyo mbuelo a i ngo tou ḓala na luthihi nga uri i vha i ṱhukhusa lune a i koni uri muthu a kone u beba a renge zwithu zwa ṅwana a fhedze a vhe o dzula hayani a tshi khou ḽa yone yeyo tshelede, i vha i ṱhukhu nga maanḓa i vha i ṱhukhu nga maanḓa.

UIF i wanwa nga muthu muṅwe na muṅwe o redzhisiṱariwaho musi a tshi khou shuma, ndi tshelede i ne i waniwa nga muthu muṅwe na muṅwe, a huna u pfi muthu wa tshifumakadzini kana muthu wa tshinnani. Muthu wa miṅwaha mingana kana muthu wa miṅwaha mingana, i waniwa nga muthu muṅwe na muṅwe o redzhisiṱariwaho musi a tshi khou shuma.

Afho hu ya vha na dzi legal legal issues, ndi hafha musi u tshi kona u yo mu reporter iwe uri mutholi wanga ha khou mbadela masheleni a UIF. Ndi hafho hune vha ḓo kona u dzhia na certificate tshawe tsha uri ene muṋe a kone u u vha mutholi uri a so ngo tsha dovha a shuma kana a thola vhaṅwe vhathu futhi

Musi muthu a tshi thoma u tevhela tshelede dzawe dza UIF, ndi u thoma u sedza zwa uri mabammbiri awe a ne ene muṋe a vha nao hii, ndi one naa a ne a vha a khou ṱoḓea hangei phanḓa. Tsha vhuvhili u tea u u sedzesa futhi uri zwithu zwawe zwothe zwo dzula nga ngona, u nayo naa basa naa. Tsha vhuraru ndi tsha uri na banngani yawe dzi tshelede i ne ya khou dzhena afho i ne ya khou bva i khou dzhena kha account yawe naa zwa vhukuma.

Ee, ndo no vhuya nda kwamea ro lindela tshelede i tshi dzhena uri i kone u vha i tshi khou shuma hanefho ro dzhakiwa, mara tshelede ya hone a i ngo dzhena, ro lindela tshifhinga tshilapfu lune zwo sala zwi tshi khou vha zwi si zwavhuḓi. Family yo yo tou sala i tshi khou vhona u tou nga na zwino vhathu vha vha sa khou tamba dzipholisi ngeno ro vha ri tshi khou tamba.

Ndi zwavhuḓi u tsheka interest rate uri muthu u ḓo kona naa u zwi swikelela zwine a khou ḓo ita zwone, na nga uri vhanwe vha so ko u dzhia vha so ko u ḓi dzulela hanefho vha so ngo thoma vha checker zwa uri interest rate i khou tou zwi itisa hani. U ḓo wana ndi zwi khwine u tou renga nnḓu yoṱhe nga cash u so ngo vhuya wa ṱuwa u tshi dzhia loan.

Zwa forex zwi ḓi ṱoḓa uri muthu a zwi ite hu na fhethu hune a khou wana hone masheleni, a sa to ḓi ri ene muṋe u vha a khou tou tshila ngazwo. Na nga uri tshelede zwa u vhulunga tshelede zwi ya ita i tshi fhela hu a ḓi swika tshifhinga tshi ne tshelede ya ḓo ṱuwa hanefhaḽa kha zwa forex u tshi khou tamba. Mara ndi khwiṋe muthu a tshi kona u vha a khou wana tshelede huṅwe fhethu a sa to uri ene muṋe u khou ḓo tou ita zwezwila zwa forex fhedzi vhutshiloni.

Nṋe ndi nga takalela minyikelo ya nṱhesa zwi ita uri zwi kone u vha ro tsireledzea khwine.

Zwinga thusa ngauri tshelede ine nda vha ndi tshi kho i vhulunga i nthusa na nṋe matshelo ngauri zwiṅwe wa ḓiwana u na tshelede zwa tshifhinga zwezwo mara u sa kho to i shumisa mara hune wa vhulunga tshelede ine i ḓo ya phanḓa i tshi khou aluwa ine u ḓo kona u i shumisa matshelo.

Zwine muthu a nga ita zwone ndi zwa uri tshifhinga tshoṱhe musi a tshi badela bugu yawe u tea u vha o sedzulusa zwoṱhe zwo ri u khou badela zwithu zwa hani ndi uri na zwithu zwoṱhe zwine a khou zwi ṱoḓa afho kha tshibugu zwi hone zwoṱhe na.

U badela tshelede nga founu zwi thusa uri hu savhe na ḽaini nnzhi kha avha vhane a vha koni u badela ende futhi zwi takadza na zwa uri u tshi to i badela i namba yavha yo fhelela hanefho u ḓori zwoṱhe zwi namba zwavha zwo lugela hanefho na musi ṅwana a tshi ya tshikoloni kana a tshi ya gai zwoṱhe zwi namba zwa vha zwo fhelela.

Muthu a tshi ṱoḓa u vala mvelelo ndi ya uri ene muṋe a thome a sedze zwavhuḓi uri ezwi zwine ene a kho ita zwone ndi zwine a khou ṱoḓa zwone na, na ngori huṅwe u ya wana vhasi ngo mu ṱalutshedza zwoṱhe zwine iwe wa ḓovha u tshi khou tshekhesa zwone musi u tshi vala na zwo uri ndi nḓila ya hone na maitele a hone a vho to itisa hani.

Account ya dibosithi ndi i ne wa vha u tshi kho to panga khayo tshelede fhedzi o dzula u tshi khou panga tshelede khayo ivha i tshi kho wana na dzi nzwalelo hanefho nga ngomu.

Khamphani khulwane na musi u tshi kho ṱoḓa u wana tshelede murahu kana u tshi khou ṱoḓa thuso dzi a ṱavhanya dza u thusa na ngori ndi vhathu vhanzhi vhane vhavha vha khadzo, zwino khamphani ṱhukhu nadzo vho a dzi ngo to ita zwavhuḓi na ngauri u ḓo uri u kho ṱoḓa thusa wa vha u kho ḓivha zwori tshelede ahuna kana u lindele tshifhinga tshingafhani.

Ee, nṋe wa mungana wanga ndinga muṱalutshedza zwori hai ndi khwiṋe muthu a ḓi wanele heneyi gap cover ine i ḓo kona u thusa zwezwi zwifhinga zwi tshi khou ya phanḓa na ngori ri vha ri sa ḓivhi uri ḽa matshelo ḽo ri farela mini.

Hezwi ndi zwa vhundeme nga maanḓa na ngori vhu ḓo wana vhathu vho fara dzi tshelede nzhinzhi vha tshi kho yo badela zwikolo zwino zwo to shumisa founu wa to dzhena kha bannga yau hanefhaḽa kha founu wa ita dzi transfer zwi ḓi thusa na zwa uri u sa ṱuwe u tshi kho dzhiela tshelede hanefha nḓilani.

Mbadelo dza banngani dzo dzumbamaho dzi nga fhungudza tshelede ine ndo no i vhulunga ndi uri a thi koni u i swikelela uri ndi swikelele ndi to thoma nda to vala nda lindela manwe maḓuvha zwino zwi thusa uri ndi dzule ndi na tshelede tshifhinga tshoṱhe.

Dzone dzi bannga a dzi fani ndi uri na maitele adzo avha a sa fani iwe muṋe u to nanga zwori iwe zwine zwa ḓo fara zwavhuḓi ndi zwifhio kana zwine wa zwi takalela ndi zwifhio ngori dzi bannga dzoṱhe a dzi fani na luthihi.

Gap cover iya thusa u ḓo uri i kho ḓo wana u tshi kho lwala medical aid i sa kho ṱoḓa u bva zwino kharali una gap cover i ḓo ṱavhanya ya u thusa zwezwo medical aid i tshi bva i ḓo kona u vha tshi kho khavara.

Masiandoitwa a ndi a uri kharali iwe u tshi khou vala tshifhinga tshisa thu swika u nga si wane tshelede yawu yo fhelela vha ḓo dzhia tshelede ine thi zwino u vha u songo tendelana navho zwa uri u kho ḓo dzhia tshelede nga hetsho tshifhinga kharali wa vala tshifhinga tshisa thu swika vha u dzhiela na tshelede vha ḓo ṱalutshedza zwa uri vha kho dzhia phesenthe ngafhani kha heneiḽa tshelede.

Ndi zwa uri vha dzhia tshelede nngafhani na zwa uri uri vha thome vha thuse hu thoma u fhela tshifhinga tshingafhani na musi vha tshi khou thusa vha ya ṱoḓa na iṅwe tshelede nga nṱha ha ine nṋe nda ndi khou badela yone na.

Ee, ndo no vhuya nda i founela khamphani ya thuso uri i ḓe i nthuse tshenzhemo yavho asi a i ngo tovha ya vhuḓi ngauri vho fhedzesa tshifhinga tshinzhi vha tshi kho u ṱalutshedza zwoṱhe zwine nṋe nda tovha ndi nazwo nga murahu ha musi vhone vhaṋe vha tshi nga kona u nthusa.

Kharali navha ni tshi khou pfhukha munikelo wa nwedzi vha ya swika hune vha ni khatha kana vha ni bvisa kharentsi ḽa puḽene yenavha ni khayo zwi kho amba zwori ndi mafhungo o to dovholola futhi murahu zwoṱhe zwi na vhuya na bvisa zwone hangei murahu a vha tsha ya vha zwi tshekha na luthihi.

Hai, na luthihi a tha thu vhuya nda vuwa ndavha na khaedu ngauri u tshi badela hanefhaḽa yone iṋe i ya u bvisela hafhaḽa zwa uri u khou badela u khou badela hu khou badela gai zwezwo uri wo badela kha Yunivesithi ifhio u badela tshelede nngafhani vha fhedza vha ufha futhi na lunwalo murahu zwori ni kho badela zwo athi athuvha na khaedu na luthihi.

Ndi zwa ndeme uri na musi u tshi kho ḓi dzhenisa kha zwithu ndi khwine iwe muṋe uri u khou ḓivha uri hu kho ḓo itea mini matshelo dza hezwi vho no itea zwinwe zwithu iwe ṱoḓwa u kho ḓi vhudzisa zwithu zwine ho funa wawo zwi tsheka murahu u sathu dzhena.

Ee mobile maine ia thusa uri vhathu vha kone u langa tshelede yavho khwiṋe, na ngauri vha ya kona u tsheka zwa uri ho sala vhugai, na zwa uri vho shumisa tshelede nngafhani vha tshi khou renga mini na mini.

Life cover yone iya thusa uri vhathu vha zwezwi vhono ri sia vha kone uvha vha tshi khou kona u wana tshelede ine vha ḓo kona uvha vha tshi khou i shumisa, sa izwi kharali hoḓi ṱuwa muthu we avha wo ane avha a tshi kona u renga zwithu afho mahayani.

Tshithu tshine athi thu tshi pfhesesa zwavhuḓi nga henda vulisa akhaunthu, ndi zwa uri tshelede ivhe i khou sokou ṱuwa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe musi wo ita akhanthu yau, u soko mangala tshelede yo bva nga kha bannga iwe muṋe u songo i bvisa.

Zwine zwa nga itea zwavhuḓi ndi zwa uri, kharali wa kona u badela ḽounu hutshe na tshifhinga ḽounu iita uri isa tshelede ya hone isa gonye ya savha nzhi nnzhi, sa izwi kharali wa balelwa wo badela hutshe na tshifhinga vha yai gonyisa heiḽa tshelede nga dzi penalty's.

Akhanthu ya banngani ndi maḽeḓere ane a thusa uri vhaṅwe vha kone u pangela khao tshelede, ndi maṅwe ya maḽeḓere ane a tou vha a tshi tovha a khadi yau iwe u woṱhe.

Zwithu zwine vha nga zwi ita ndi zwa uri vhathu vhone vhaṋe vha kona u vulisa akhaunthu ngadzi inthanethe vho dzula hayani, na zwa uri khadi yone iṋe i tou shumisiwa ito ḓisiwa hanefho hayani. Ndi hafho hune na vhathu vhahulwane vha ngasi kombetshedze uya banngani na vha muthu muṅwe na muṅwe a nga kona u ḓi vulela akhaunthu yawe, wo ḓi dzulela hayani hu sina thaidzo.

Zwone zwi nga ita uri ndi dzulele uvha ndi tshi khou badela tshelede tshifhinga tshilapfhu, so zwa khwiṋe ndi zwa uri kharali iwe wa kona u bvisa ḽounu u kone u badela phanḓa uri na henei miṅwaha miṱanu i sala i tshi swika u vha wono fhedza u badela. Zwiḓi takadza na zwa uri tshelede yawu aivhi i khou sokou gonya tshifhinga tshilapfhu, ngori uvha u khou badela hutshe na tshifhinga ende futhi wa dovha wa badeletshela na phanḓa futhi.

Tshithu tshi tshine nda nga ṱoḓa vha tshi bvisela khagala, ndi zwauri izwi ndi tshi khou badela tshelede lwa tshifhinga tshingafho ndi ḓo kona hafhu uvha ndi tshi khou engedzelwa tshelede nngafhani, sa izwi kharali ndo dzhia tshelede havha na tshelede ine vha toi panga nga nṱha ya dzi interest.

Zwine nda nga ṱalutshedza khonani yanga ndi zwauri kharali a tshi khou ṱoḓa u dzhia tshelede hafho banngani, ene muṋe u tou vha na vhuṱanzi na zwauri u ḓoi badela u kha ḓivha na tshifhinga. Ende futhi a ngasi ṱuwe a tshi khou i sa sa tshi a tshi khou iselwa madzina awe kha vhathu vhane vha shuma u founela tshifhinga tshoṱhe vha tshi khou ḓa u koḽeka tshelede, ene muṋe utea uvha ana vhuṱanzi zwa uri uḓo ṱuwisa heyi tshelede yoṱhe nga hutshe na tshifhinga.

Tshine nda nga muvhudza ndi zwauri anga ku anga i shumisa mobile mani, ngauri ndi yone ya zwithu zwine i khou leludza nga maanḓa a ri tsha tsha sokou ya banngani tshifhinga tshoṱhe, zwithu zwinzhi riḓi itela roḓi dzulela hanefha hayani zwithu zwoṱhe zwono leluwa.

Zwine nda nga ṱoḓa u vhulunga zwone kha kha luṱingo lwanga, ndi dzi dzi tshelede dzedzi dzine nda ndi khou shumisa mobaiḽi app ya banngani na zwithu zwono tonga zwiṋepe zwezwi, nadzi vidio dzine nda ndi khou zwi shumisa na zwine nda ḓo dovha nda zwishumisa zwezwo zwifhinga zwi tshi khou ya phanḓa.

Zwone ndi zwithu zwine nṋe ndi nga zwiita ndi songo vhuya nda thoma nda humbula luvhili na, ngauri ndi zwiḓivha zwa uri hezwi ndi tshi sala ndi tshi ṱuwa muṱa wanga uḓo sala u tshi khou ṱoḓa tshelede une wa ḓoi shumisa lwa shishi, na ngauri ndi a zwiḓivha zwa uri tshelede ia shuma nga maanḓa. Ende futhi kharali ho ṱuwa nṋe e nda ndi tshi khou kona u ḓisa tshelede afho hayani vhathu vha ḓo kona u sala vha khou tambula.

Zwine nda ḓo thoma u vhudzisa ndi zwauri, izwi ndi tshi khou badela nga baḽuni ndi badela lwa tshifhinga tshingafhani, na zwauri nadzi interest dza hone dzivha dzi khou tou itisa hani.

Zwone zwine nda nga muṱalutshedza ndi zwauri, uvha na life cover azwi ambi zwauri muthu ndi mungafhani na ngauri zwiṅwe zwifhinga lufu lu tshi swika a luna ndavha na zwa uri muthu o hulisa u swika gai, na ngauri na vhathu vhane vha vha vhaṱuku kha riṋe vha kha ḓi ṱuwa. So ndi khwiṋe uri iwe muṋe u kone uḓi itela life cover uitela uri vhathu vhane vha ḓovha vho sala vha sale vha tshi tambula.

Muthu muṅwe na muṅwe utea u takalela mobile mani, na zwone zwine nda nga muṱalutshedza ndi zwauri zwone zwi a leludza uri u kone uvha hafhu wavha u tshi khou vhulunga tshelede tshifhinga tshilapfhu, u tshi khou kona nau tsheka na zwauri tshelede ine wa khou i posa ndi vhugai na zwauri iwe heyi tshelede u khou i shumisisa hani. Saizwi kharali hu sina mobile mani usa ḓivhi na zwauri kha akhaunthu huna tshelede yono swika ngafhani, muthu ua kona u dzhia khadi yawu a swika a ḓi shumisela huṅwe fhethu, hu sa ḓivhi na zwauri tshelede i khou ṱuwa kha khadi.